Seo ke se nahanang ka sena ke ho re ekaba monyetla o motle ho re, rele baahi ba Afrika Borwa re kopane, re etse ntho e le nngwe ka tsatsi la comrade marathon. Mme nka thabela ho se etsa, mme nka se etsa. Ho ba e tla be le monyetla wa ho re, re, re ikwetlise jwalo ka ba ba Afrika Borwa.

E tlo bua le batjha ka sona, ke bohlokwa ba dipapadi. Dipapadi di bohlokwa haholo ho ba di re thusa ho re re etse setswalle se hole le haufi. Mme re kgone ho thabela re etse se leng ho re re a sethabela re le kaofela. Dipapadi hape di thusa ho re re itlhabolle menahano ya rona, re tle re ikwetlise le mmele ya rona ha mmoho ntse re taba, re ithabisa re ntse re bapala dipapadi jwalo. Dipapadi haholo di bohlokwa hobane di ka ho etsa setumo, kapo motho ya tsebahalang lefatshe ka bophara ka papadi fela, ka hoo dipapadi di bohlokwa haholo.

Le lokela ho nrekela diaparo tsa balo e le hona ho re ke tle ke kgone ho bapala ke tshireletsehile, ke kgone ho bapala ha monate. Seo le ka nrekelang ke dieta tsa bolo tse leng ho re di bitswa di cox, ke di kausi tsa balo ho re tle ke kgone ho sireletsa menoto ya ka. Ke tle ke kgone ho re ke ska ba na le , ke ska nonyetseha mesifa kapa ho na ke ska ba na le nthwe e bitswang muscle strain-i. Ke dishoto tsa tse aparwang tsa bolo, ke skipa sa bolo ho re ke tle ke bontshe ho re ke bapala team e feng. Ke tsona tse ke di hlokang ho re ketle ke kgone ho bapala ha monate, ke a leboha.

Nna le metswalle ya ka re ka ithabelang, re be re shebille papadi kaofela. Ke rugby kapa cricket hobane re e rata ka pelo ena ya rona kaofela, mme re ya e utlwisisa rugby ha mmoho le cricket. Mme bolo ra e thabela empa e seng hakalo so , ka hoo papadi e leng ho re re ka e thabela ke cricket ha mmoho le rugby.

Ya rugby ke papadi ke cricket hobane ke di thabela haholo, mme ke ya utlwisisa haholo and-e ka di rata ka pelo yaka kaofela. Ka hoo nka thabela ho bapala kapo hona ho leka ho bapala rugby kapa yona cricket. Ho ba di hlabolla monahano wa motho mme ha se hangata motho a ka lemalang ha a bapala cricket.

Ke nahana ho re dipapadi tsa mofuta o jwalo ha di a lokela ho bapala ke bana. Hobane na di kenya bana menahano e fosahetseng, ho re ho lokile ho bolaya batho, ho thunya batho, ho lematsa batho, ho etsa tseo tsohle. Ka hoo e phakisa e senya monahano ya ngwana. Ke ka hoo ke reng ha ya lokela ho bapalwa ke bana.

Ho re re le batjha re a kgona ho etsa metswalle e haufi le hole, mme re kopana le batho ba batjha ka matsatsi ohle. Mme re a kgona ho iketla, re itlhabolle kelello ka ho bapala dipapadi. Ka hoo dipapadi di bohlokwa haholo ho ba di ka o etsa le setumi bophelong ba hao. Le tjhelete o ka e fumana e ngata ka di papadi.

Dumela hoseng ha kajeno re fumane re utsweditswe thepa ya rona e re ikwetlisa ka yona. Se utswitsweng ke , se utsitsweng ke ditshepe tse tse eleng ho re , re ikwetlisa ka tsona ke di mmate tse leng ho re re ikwetlisa ka tsona, ke di bolo tse leng ho re ra ikwetlisa ka tsona. Ha mmoho le motjhini wa trendmill e re mathang hodima ona o utsutswe. Mme tsena tsohle di ka lekanyetswa dikete tse leshome, mme re a di hloka ka ha ra di sebedisa. Ke a leboha.

O ka apply-a online kapo wa nka difomo tsa ho kenela esports, wa ikwetlisa pele o ka ya. O ka ya ho dipapadi tseo, mme wa etsa bonnete ba ho re dipapadi tseo ha o ikwetlisa jwalo, o etsa ka nepo.